Morwarre ga a batla go reka founu e ntšha, se nka mo rayang sone ke gore a batle founu e e leng gore e ka mo thusa gore e dire botshelo jwa gage bobebe. Ga e le gore ke motho o e le gore o rata go tshameka ka founu nka mo laela gore dirisa founu ya moetlo wa Samsung kana di na le battery e e leng gore e tla dira sebaka e seng ya apole.

Radio go tshwana le kuranta ke tsela e e leng gore re tswa le yona ko ga ntse re kry-a tshedimosetso e re e tlhokang mo go tsona di le pedi. Ka jalo e di-podcast di tlo fitlha di a nna teng, di a dirisiwa, batho ba fitlhela tshedimosetso e ba e tlhokang ko di-podcast-eng. Bothata jwa di-podcast ke gore gantsi batho ba ba di dirang go bonolo gore ba tswe mo setlhogong sa puo fela radio le kuranta ga di kgone go dira tseo so goriana kere di tla bo ntse di le teng mo dingwageng di le some a mabedi kgotsa di le some a mararo tse di tlang.

Mogala wa me wa letheka wa ntlha e ne le wa mothale wa Nokia thirty-three ten. Ke ne ke o rata ka gore o ne o na le papadi ka mo teng e neng e nthusa gore ke tswa bodutu papadi tse pedi di bidiwa Space Impact le Snake.

Di-chatbot go ya ka nna di phala ke bathusi ba mo inthaneteng ka gore di-chatbot di tla ka dikarabo tse di lekanyeditsweng, ga di kgone go tswa mo karabong eo di tlhaloganya. Fela ga go na le bathusi ba mo inthaneteng bona ba kgona gore ba go tlhaloganye gore bothata jwa gago ke eng, go feta foo bona ba itse gore ba go thusa gore o bo rarabolola jang. Chatbot ga e na seo e na le karabo e le nosi e e tlhamaletseng e e se nang matlhakore.

Go mo aroganyetswa o ka mo aroganyetswa ka gore ga le dirisa mafaratlhatlha a network e e tshwana le ka kgona gore o mo kgaolele ka jalo le kgone gore le dirise le babedi. Fela ga e le gore le mo lefelong le le nosi o ka mo direla jalo ka go dirisa ya gago mobile data o mo hotspot-e gore a kgone go romela email.

Ke akanya go le botoka gore o ithute ka namana ka gore ga o ithuta ka namana o kgona go botsa dipotso o di botsang motho, o kgona go fitlhela dikarabo tse di tlhokang o lebeletse le sefatlhego sa motho yo a go rutang.

Se nka se lebaleng ka nako wa ke ne ke amogela mogala wa me wa letheka wa ntlha, ke gore ke ne ke batla fela gore ke go utlwe mo letsogong la me. Gore ke a go letsetsa mang, ke ne ke sa itse fela ke ne ke batla gore ke nne le ona mo go nna.

Di-streaming platform-o di thusitse thata ka gore di kgonne go tsaya batho ko tseleng di a ba busetsa ka mo lapeng. Ka gore go na le gore batho ba dule thata ka mo lapeng ba tshela koo, ba tloga ba ya ko mafelong a e leng gore ba tla lebelela dibaesekopo. Jaanong ga e le gore di teng ka foo, ka fo ntlong ba dirisa di-streaming platform ke go itlosa bodutu ke kakanyo e ntle ka gore mongwe le mongwe, ngwana, mme, ntate ba ka mo lapeng ba kgona gore ba lebelele ba ba iketlile ba phuthologile, ba tlhabile ka mmutla.